Luhlobo ekucothwa ngalo emtholampilo. Abantu bathatha ixesha belindile ukuze bahlangulwe, abanye baphela betshona betshonela phaa.

Ndicinga ukuba bakhathalelwe ngokufanelekileyo ngoba zonke izidingo zabo ziye zihlanganiswe, nabaxakiweyo bekwiimeko ezimaxongo kuyakhawulelwana nabo ukuze iinto zabo zibe lula.

Ndicinga ukuba imali yenkamnkam iyabanceda kakhulu abantu abadala bafikelele kukhathalelo lwempilo ngoba zikhona neendawo kwalapha ekuhlaleni abahambela kuzo xa beziva bengaphilanga, ezinye bathatha kuzo amayeza abo ngexesha.

Okokuqala, ndingadibana neSebe lezeMpilo ndiqinisekise ukuba bayamjonga imeko akuyo nam ndizokwazi ubuya ndincedane naye.

Awukwazi ushiya umzi wakho nabantwana neento zakho. Zizohoywa ngubani ezinye izinto obukade uzijonga? Kodwa mna ukuba uthatha eso sigqibo ndingakukhangelela indawo, ndimane ndiyokujonga xa ndikukhumbula.

Okokuqala, ndingaqinisekisa ukuba unemfonomfono makabe nexesha elisetiweyo ukuze akhumbule xa kumele esele amayeza akhe. Nam ndimane ndimvakashela ngokwexesha akufanuba usela ngalo amayeza naxa ndiqikelela ukuba aphungukile.

Umama akakwazi uzenzela nto uhlutshwa impilo. Myeke ayoncedakala ngaphandle mhlawumbi angabuya engcono kunoba ahlale apha.

Ndicinga ukuba abantu bayonqena nokuba izalamane zabo zimke zingabuyi okanye sibuye sesikwelokugqibela apho siye khona. Ngoku babona kungcono babagcine apha ecan'kwabo ngoba bayabona sebesoyisakala.

Ndinganxulumana nabantu bezorhwebo kwaSASSA ukuze bakhawulelane nemeko leyo.

Tanci, uncede ke wohlule eyokutya apho, wohlule neyokwenza izinto ozidingayo phambi koba uyisebenzise yonke imali onayo.

Ndinganxulumana nabantu bezeSebe lezeMpilo abaphezulu ndibacacisele ngale meko kwaye ndiqinisekise ukuba amayeza abakho kuloo ndawo anqongophele kuyo.

Ndingaqinisekisa ukuba bancedwa kuqala phambi kokuba kuncedwe abanye ngaphandle kokuba kukho abagula kakhulu kunabo.

Ikliniki ehambayo ithi ayinakukwazi ukubuya ngapha ngoku khanincede nivakashele ephambili okanye nilinde ixesha niphinde nibuye. Nam akukho okungamandla endinokwenza.

Ndicinga ukuba iikliniki ezihambayo azithathi ndawo yamaziko okhathalelo lwempilo kambi zincedisana nawo ukuze izinto zifikelele msinya ngokwethuba apho ziya khona.

Kuthulekile, ufika bekhona abanye abantu noba uhamba nomntu noba awuhambi namntu kwaye uyancedakala ngokwexesha, zonke izinto zenzeka.

Kukuchaphazela kakhulu, ngaphandle koba unofumana umntu onotolika le ntetha uyithethayo kungangcono.

Ndingacela umntu onotolika intetha yam okanye ndicele umntu ozandinceda ngale ndlela nomntu ozoyiva le nto ndizama ukuyithetha.

Ndigqithisa ingxelo kwabeSebe lezeMpilo abaphambili ukuze bakhawulelane nemeko.

Ndingaqiniseka uba kunesakhiwo esikufuphi apho banoncedwa khona baphathelwe wonke amayeza abawadingayo. Okanye kube nenqwelo enobathutha ukubheka apho amayeza akhona iphinde ibabuyise bengahlawulanga okanye behlawule amaxabiso aphantsi.

Ukuvavanywa kwezigonyo ebantwini akulunganga. Kuqala izigonyo nezinye izinto ezazithi ziqale zenziwe zazivavanywa kwizilwanyana phambi kokuba zizokuhlolwa ebantwini.

Ndingathatha ipeni nephepha ndimnike abhale, ndimphendule.

Kukubona yindlela abanye abantu abangahloniphani ngayo.

Kukungathembani kwabantu ababini nokungabikho kwenyani, nokukwazi ubeka isandla komnye umntu kungekho mfuno.

Abanye sube bonqena ingathathelwa ntweni loo nto. Abanye bakhusela abo kuba besithi bayabathanda.

Ndingachopha nalo ndilibuze ndilincokolise ngale nto, ndizame ukuthatha inyathelo ukuba iyenzeka.

Ndiyavumelana noGqr uZulu yinyani kakhulu. Xa abantu besini bekwazi ukuzimela loo nto ithi icuthe izinga nakhona ekugqibeleni ingenoliphelisa.

Angathi abanike inkxaso ngokuthi abeke abantu abathi bamelane neso siganeko sodwa ngaphandle kwezinye iingxaki.

Umntu oza kuthi ajongane nale meko yodwa, ukuze umntu ozele le meko aye kulo mntu.

Ndicinga ukuba yenziwa yindlela ababona ngayo kwabaphambili. Into iyafundwa phambi koba uyenze.

Ndingaqinisekisa uchaza kokwayo ndichaze naphambili kwiSebe lezeMpilo ukuze ndiqinisekise ukuba ukhona umntu othatha inyathelo.

Ndingayichaza kwabaphambili noba ndiyise kumthetho uze uhlalutyane nayo.

Ngokuthi wonke umntu ayazi nomntanakhe babaxhabise, babakhusele.

Wonke umntu unamalungelo, koko alophulwa ilungelo lomnye umntu.

umntu unelungelo, namabhinqa anelungelo lokunxiba ngale ndlela banxiba ngayo bengahlukunyezwanga.

Wonke umntu unelungelo, indlela yokunxiba, indlela yokwenza kwaye ilungelo lomnye umntu alophulwa.

Umxelele ukuba le ndlela ayenza ngayo ayiyiyo, ukuba uyaqhubekeka ungamyela kwabomthetho okanye uthathe elinye inyathelo.

Ndingazama uthetha nonkosikazi ngoba umntu awunomgqiba. Ndithethe naye azame uthetha nabomthetho ukuba ingxaki ayipheli okanye aqhawule umtshato, kodwa isigqibo sikuye.

Kufuneka bahlale phantsi notatomncinci bancokole naye azame utshintsha indlela, uba akunjalo itshintshwe ngenye indlela ke.

Ewe, ndicinga ukuba njengosapho siyabandakanyeka kuba naye ngokubakho kwakhe ulusapho.